Ucingo lokuqala lwashintsha ukuxhumana ngokuvumela izingxoxo zezwi zesikhathi sangempela emabangeni amade. Lokhu kwashintsha indlela abantu. Uxhumene nabathandekayo kude, kwenziwa ibhizinisi kanye nokuthengiselana ulwazi namasevisi afinyelele. Izinzuzo zifakiwe. Ukwanda kokusebenza kalula, ubudlelwane obuthuthukisiwe, amathuba , amathuba ezomnotho athuthukisiwe. Ucingo luguqule impilo yansuku zonke lwakhuthaza ukuxhumana komhlaba wonke kanye nokuxhumana kwesimanje.

Ngingathanda ukuzwa izingoma zika-Sjava, ngoba ziyangigqugquzela, futhi ezinye zazo ngiyahambiselana nazo. Ngiyazithanda nje zonke.

Ukulwa nobuxhwanguxhwangu be-inthanethi. Okokuqala, thola izimpawu, imiyalezo elimazayo noma izinsongo. Okwesibili, ubufakazi bedokhumenti, izithombo, iskrini. Okwesithathu, bika izehlakalo, sebenzisa amathuluzi epulathifomu. Okwesine, sekela izisulu, uzwela, noma izinsiza. Khuthaza abanye ngokuthi ubaqwashise, ubakhuthaze, umusakwi-inthanethi.

Ifomethi kungaba, ukuxhumana nomphakathi ifomethi. Number one, izingxoxo zephaneli, i-Q and A yomlaleli, izinkulumo mpikiswano zendawo, izingxoxo zochwepheshe bezihambeli, amasu omshado, izihloko ezifakiwe, isibonelo, imicimbi yasendaweni, izindaba zomphakathi. Okwesibili, amaphaneli ahlukahlukene kanye nezivakashi. Okwesithathu, izingcingo ezisebenzisanayo, inkundla yezokuxhumana nokuzibandakanya kwe-SMS. Okwesine, ingxoxo enenhlonipho evulekile. Le fomethi ithuthukisa imibono eyahlukene, ikhuthaza ukubamba iqhaza, futhi ikhuthaza umuzwa womphakathi.

Indawo idolobha elisogwini ekushoneni kwelanga. Isimo imelakhonikhi, kodwa inethemba. Uhlobo lwengoma i-acoustic ballad, enamazwi apholile, izinsimbi ezilula, namatimu othando, ukulahlekelwa nokulangazelela.

Izinkundla zokusakaza ziguqule ukutholwa nokusetshenziswa komculo ngokwenza lokhu, izincomo ezenzelwe wena, ukufinyelela kumalabhulali omculo amaningi, zitholele izinhla zokudlalayo zamaviki onke, khipha i-rider, iziphakamiso ezigqutshwayo, i-algorithm. Amapulatifomu afana ne-Spotify, Apple Music, ne-TikTok, aguqule indlela esithola, futhi sizibandakanya ngayo nomculo omusha, okwenza ukutholakala kufinyelele-ke futhi .

Ukuze uxhumane nomphakathi wakho cabanga izindikimba, izindaba zendawo nolwazi, izinkinga zomphakathi, kanye nokukhathazeka. Amagugu namasiko, izinhlobo, umculo oyiqiniso osuselwe ezimpandeni, ukuxoxa izindaba ngezwi elikhulunywayo noma ngezinkondlo. Amasu engxoxo, ubuqiniso nokuba sengozini, ukulalela nozwelo, ulimi oluhlanganisayo oluhloniphayo. Ngokuhlanganisa lezi zici ungakha ukuxhumana okunengqondo nezithameli zakho.

Mina ngingazizwa ngiphoxekile ngoba uma ngabe niyikhiphile nomuntu thize, kufanele nje nihlale nixoxe nilandisane ngokuthi impilo inihambela kanjani nobabili. Nixoxe ngezinto enizithandayo, nezinto eningazithandi. Uma umuntu esezohlola izaziso kumakhalekhukhwini wakhe noma ahlole izinkundla zokuxhumana kukhombisa ukuthi kushuthi akakunakile noma akagxilile kuwena. Lokho nje ngikubona kuwumthelela omubi wokuba nomakhalekhukhwini noma ukubheka umakhalekhukhwini noma ukuhlola izaziso kumakhalekhukhwini. Ungazithola nje umuntu esengasakunakile, eselokhu ebheka ifoni, wena ususele kanjalo.

Indima edlalwa abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana inkulu kakhulu , ikakhulukazi ekubumbeni izitayela zamasiko, ngoba ngesikhathi bekhombisa izindlela noma izinhlobonhlobo zamasiko. Abantu bayagqugquzeleka ngoba bayabalandeli .

Umngani wami uSarah ukhethe phakathi kwezinhlelo zokusebenzisa zokuthumela imiyalezo nezingcingo. Ulinganise izindleko, izilinganiso zamazwe ngamazwe ngokumelene nezindleko zedatha, kanye nezinzuzo, ukuxhumana komuntu siqu ngokumelene nokufaneleka. Ekhetha izinhlelo zokusebenza, zemiyalezo ne-Wi-Fi. Wabeka phambili ukufinyeleleka nokusebenza.